Yibhasi ekhuselekileyo kuneteksi. Ibhasi iyazazi iindawo ekumele imise kuzo ayimisi naphi na, ngokwahlukileyo iteksi imisa naphi na nakwiindawo ekungafanelekanga imise kuzo. Ibhasi iyakwazi ungagcwali iphuphume kodwa wonke umntu ahlale kakuhle. Abantu abayiqhubayo ibhasi kubonakala baqeqeshiwe, beyazi ubana bafanele baqhube njani, kwakhona umntu oqhuba ibhasi uyazazi xa eqhuba kakubi kuzobakho iripoti kwikhampani.

Ibhasi e-edeck, dekha enye ndicinga yiyo ekhuselekileyo. Xa inedekha yesibini loo nto ithetha ukuthi inomthwalo onzima ngakumbi. Umthwalo onzima ngakumbi loo nto ithetha ukuthi funeke isebenzise akubi lula ukuyimisa njengebhasi enedekha ene-deck enye. Umthwalo omninzi ubangela ibhasi ithathe ixesha ukumisa funeke zonke izinto zayo, iziqhoboshi zisebenze kakuhle. Uba azisebenze kakuhle i-deck, idekha ezimbini ibhasi eneedekha ezimbini isengozini.

Ndingacela umqhubi webhasi ukuba ndicela ukuphatha imali ngomso, yha, ndixolise ndiyaxolisa kakhulu ndingaxolisa ndithi khange ndiyicebe into enje. Kwenzeke impazamo ndilibale ikhadi, isipaji esinekhadi lam lebhasi. Then ngomso ndicela ukuyiphatha imali yokubhatala ngoba ukuba ndingajika ngoku ndizofika emveni kwexesha emsebenzini. Ndingacela andikhwelise umqhubi webhasi.

Ndingathetha nomqhubi webhasi ndimchazele bendingayazi ukuba akubhatalwa ngamali kodwa kwixesha elizayo ndizophatha ndizokwenza ndizokuqinisekisa ubana ndiphatha ikhadi ndibhatale ngekhadi.

Ibhasi ikhwelwa kula bus stop ngexesha elithile. Ndingamchazela ixesha ekwelwa ekhwelwa ngalo efika ngalo, amaxesha okufika kwawo, yaye nexesha efika ngalo emsebenzini. Into emnandi ngebhasi uyakwazi ukuthenga ngesixa kwikhadi and then ungabi naxhala lemali yokuya emsebenzini ngoba ikhadi lebhasi likhona. Ndingamchazela ngeengenelo zokubana akhwele ibhasi.

Kule meko ndingaqale ndilinde, ukuba ayizulenza ixesha ndingalinda imizuzwana embalwa emveni kwexesha eqhele ufika ngalo, mhlawumbi imizuzu eyi-ten ukuya kweyi-fifteen. Ukuba ayifiki kulo mizuzu iyi-ten uya kweyi-fifteen ndingaceba ndizame enye indlela yokuba ndiye emsebenzini mhlawumbi ndikhwele iteksi.

Ndingalinda imizuzu ethile emveni kwexesha eqhele ufika ngalo. Ndingalinda imizuzu eyi-ten ukuya kweyi-fifteen ukunika ixeshana mhlawumbi ikhona into eyenzekileyo, ikhona apho ibambeke khona mhlawumbi iseza. Ukuba ifike emveni kwelo xesha ndingazama ezinye iindlela njengeteksi ndikhwele iteksi ukubheka emsebenzini.

Ndingayikholelwa ndime ngeenyawo njengoko kukho umlinganiselo othile ibhasi endicinga iyayithatha kubantu xa igcwele izitulo abantu bangama ngeenyawo. Ndingayikhwela ndicinga ukubana ndinexhala lokubana ndifike emveni kwexesha emsebenzini.